Tshwanetse ga thoma go simolola go beeletsa madi a tsamaye a ye ko bank-eng, a ile go botsa gore madi a simololang go nyaka go a beeletsa ke nako e kanang-kanang le gone a tlo boa a le makanang-kanang.

Dikelo tsa go ananya madi ke banka, ke go beya ka mo ntlung, ke yona le tsona tse tsa di-investmet-e le di-forex-e. Tsona o ka di kry-a mo batho ba o ba di itseng, batho ba o ba tshepang.

Go ka nna botoka go ka nna le dipuo tse di fapa-fapaneng tsa Aforika Borwa, ka gore bontsi ba batswadi ba rona ga ba itse Seesemane. So dipuo tse ba tla kgona go tlhaloganya le bona dilo di botoka. Le gona ba tla kgona ntse le bona ba tsena mo di-App-e tseo tsa banka.

Se se tlhokegang go dira kopo ya kadimo ya madi a moithuti ke yona pampitshana ya motswadi ya boitsiso, affidavit ya kwa molaong, ya go bontsha gore motswadi ga a bereke, le yona pampitshana ya moithuti, ke tsona tse di tshwanetseng di fiweng go ba na le kopo ya madi ya moithuti.

go thome go lebelediwe for gore o na le mosadi, o na le bana, ona le bana ba geno ke bona batho ba o tshwanetseng ba thoma go ba lebelelelang gore dilo tsa gago di ya ko mang.

Forex-e ke yona ntho e ya go bewa madi, ya gore madi a gago a kgone go gola for nako e e rileng. Go na le batho ba ba leng mo yona forex-e, o bafa madi a gago ba a tseya for nako e e rileng. Ge nako e e setse e fitlha mafelelong ba tla go bolelela for gore e tlela kae, e gola yang for gore o thome forex go nyakega gore o bane le madi a go thoma a gore a kgone go gola.

Pharologano e tona ma gareng le go adimo ya madi ka molaong le batho go adima tjhelete mo bathong ba maferefere, ke gore go adima tjhelete mo molaong ke gore ko bank-eng ke ko molaong, le o ne madi a o ga o fetsa go a adima o a itsi gore kgwedi le kgwedi kgapetsa-kgapetsa o tlo patela ntho e o itseng, le gona ba e goga ko bank-eng. Ge e le ba moferefere ditjhelete tsa teng di tshwanetse di boe ke tse ntsi-ntsi . Ga o sa patele ba tla mo wena ba nyaka go go gobatsa ba o tshosetsa ba ka feleletsa ba go bolaile ba nyaka tjhelete ya bone. Gore batho ba kgone go te tshireletsa mo tsona dilo tsa meferefere ke gore ba nyakisise ge motho a re o adima madi ba nyakisise for gore e mo molaong na.

Sekoloto le history ya go adima madi ke sona se se irang gore ko bank-eng ba go adime madi a kanang-kanang, le gore dikoloto tsa gago o di patela yang. Gore o tokafatse dikoloto tsa gago ke gore o patele ka nako e e siametseng, o seke wa kolota tjhelete entsi le gona o seke wa nna le dikoloto tse ntsi tse o tlo palelwang ke gore o di duele.